Moreki o ke ke wa kgona ho reka o fumana karete ya ho reka ka sekoloto hobane o bonahala ho na le dikoloto tse leng wa di etsa nakong e fetileng tseo e leng hore ha wa ka wa kgona ho di patala mme bao blacklist a ka mantswe a mang ka Sesotho ho thwe o thibetse ho reka ka sekoloto ka baka la dikoloto tseo o sa di patalang tseo ne di etse kgale mme pele o di patala dikoloto tseo lebitso la hao le molato wa hao di ke ke tsa hlakole tsa kgona ho hlakoha.

Ditefiso tsa karete ya ho reka ka sekoloto di tlo nyoloha jara e tlang, mme ha ke bone re hloka ho fumana karete ya ho reka ka sekoloto hobane le ditifiso di tlo nyoloha selemong se tlang, mme ke nahana re intshe menahano ya rona taba ya ho fumana karete ya ho reka ka sekoloto.

Ke ne ke batla ho bula karete ya ho reka ka sekoloto mme lebitso la ka le lebe sena ke ya bona se tla nthibela ho fumana buka ya karete ya ho bula ya ho bula karete ya ho reka ka sekoloto mme ke ne ke hloka thuso. Ntlha ya pele ne ke ne ke batla ho tseba hore na lebitso laka ke isa jwang lebitso la ka le record ya ka ke e lokisa jwang? Ho re ke kgone ho fumana buka ya karete ya ho reka ka sekoloto.

Tekanyetso ya karete ya ho reka ka sekoloto ke e nyane mme ke batla e eketsehe hore re kgone re tsebe hore re kgone ho reka dintho tse ngatanyana ka sekoloto, mme ke ne ke batla ho utlwa maikutlo a hore na re ka re qeto e re ka e nkang ke efeng ke sa batle ho etsa qeto ke le mong ka ho nyolla tekanyetso ya karete eo ya ho reka ka sekoloto.

Ke ya o kgothaletsa ho bula karete eo ya sekoloto hobane e tla o thusa. Ha ho le hobe haholo teng hara kgwedi kapa o na le dintho tseo o batlang ho di reka empa o se na tjhelete o batla ho di patala kapa hona ho di lefa hanyane hanyane e tla o thusa haholo.

Ke letsa tjena ke batla ho o latela kapa hona ho botsa ke butse kapa hona I ngodisetsa ho bula akhaonte ya sekoloto, empa ha ke ya fumana karabo hotswa ho lona le le banka. Ke ne ke batla ho utlwisisa kapa hona ho tseba hore ebe na bothata bo teng na kapa le sa batle batlisisa kapa hona ho fuputsa ka nna kapa jwang. Ne ke tla thabela ho utlwisisa mabaka a bakang hore ebe dibeke di pedi di fetile ke so utlwe ho tswa ho lona.

O lokela ke ho founela ditsebi ho tsa ho ngodisa kapa hona ho batla karete tsa sekoloto o ba botse hore na o lokela ho etsa jwang hobane ha ho na mehlala e bontshang record ya hao ya sekoloto kapa yona ho bula di-account mme sena se etsa hore ho se ke hwa ba bobebe hore ba ka o tshepa ona o re ba ka ngodisetsa hona ho batla karete ya sekoloto.

Batho ba kgolang tjheleteng banka ha e ke ba dumelle hore ba ka ba le buka ya dikarata tsa sekoloto hobane mokgolo wa bona o monyenyane, mme ba dumela hore ba tla ba imetsa kapa hona ba tla ba sokodisa ho patala sekoloto kapa ona ho etsa bo bonokwane mme ha ba batle ho nka se re bitswang se bitswang ka hore ke risk ka ho ba neha kapa ona wa dumella hore ba be le dikarata tsa sekoloto mme le molao wa ha ba dumelle.

O lokela ho amana le ditsibi tse hlwahlwa kapa hona ho ba letsetsa e le ho ba botsisa hore kapa hona ho etsa bonnete ba hore ba o hlalosetsa kapa hona neha tsebo ka hore na ho etsahala eng ha o se o na le credit card kapa o tlameha ho etsa eng hore o e fumane credit card le hore o tsebe hore o tlameha o kgola bokae ho fitlhela ha o ya hodimo o kgone ho fumana credit card.